Nna ha nka fumana lebenkele le rekisa meriana ya maiketsetso nka ya sepoleseng ka lo tlaleha. Hobane ke mo ba kenyang maphelo a batho kotsing haholo, hobane batho ba bang o fumane hore ha ba na tsebo e ngata ka meriana eo ba e batlang. Mme hee ke bona ho le molemo hore motho ha ka thola ntho e jwalo a ye sepoleseng a lo e tlaleha hore e tsebe ho tlo shebisiswa ka yona taba eno.

Nna ha ke bona motho a sa phelang hantle. Ha ke nahane hore nka bua ntho e mpe ho yena, empa nka etsa hore ke tswellise moqoqo wa ka le yena hore ebile a se ke a elellwa le hore ke kgona ho bona hore kelello ya hae ha e nke hantle.

Ntho e ke nahanang hore e sitisa batho hore ba se ke ba ya ba lata dipidisi tseno. Ke, ke taba ya ka mokgwa oo ba tshwarwang ka ona di-clinic-ing le dipetlele ha ba ya ba lo ba lo di lata. E se ka re dingaka tsenana di tshehisa, haholo-holo ke ke utlwe e ka re ba tshehisa ka bona ekare le bona, ha se batho.

Nna se ke le morekisi e be ke kopana le motho ya, ya sa tsebeng ho bua. Ya sebedisang puo ya ya ya matshwao nka etsa hore ke ngole pampiring fatshe, ke ngole fatshe pampiring. E be ke a mo bontsha seo ke se ngotseng hore a tle a utlwisise, a utlwisise ntho e ke e buang le yena, e be ke a mo bontsha pampiri le pene hore a ngole fatshe ke kgone ho utlwisisa seo a se batlang.

Dumelang batswadi, nna ke ne ke tlo kopa taba ya hore pele motho a ka isa ngwana hae thabeleng. A ke a ye ho mosuwe wa thaba e be o bua le yena. A mo bolelle hore ngwana o ya sebakeng se jwang, e be a kope le mosuwe hore ho be le dingaka tse yang di ya mono dilo sheba bana bano hore na ntse ba phetse hantle na. Le ona maponesa a kenyelletswe palong hore bana ba dule ba tshireletsehile ka dinako tsohle.

Tshebeletso tse ke di ratang ka dipetlele le clinic tsa poraefete. Ke hore batho bano ba tseba hore ho tshwara batho hantle, ba etsa bonnete ba hore batho ba dula ba kgotsofetse ka dinako tsohle, ha ba ye ka hore o patetse kapa ha wa patala. Ho fapana le dipetlele tsena tse seng tsa poraefete ke yona ntho e ke e ratang ka bona, ba kgona ho beha batho pele ho bona.

So, o entse bonnete ba hore batho ba fokolang haebe ha ba kgone ho ya di-clinic-ing kapa dipetlele ho lata meriana ya bona. Ho ba le batho ba ba isetsang matlong a bona. Le hore ho na le batho ba tsamayang ka ka di-wheelchair e leng tsona ditulo tsena tse na leng mabidi. O entse bonnete ba hore batho bano ba ba le di, le dintlwana tse leng tsa bona. Ebile batho bano ha ba kgethollwa hore ba ka dula pela batho ba sa sebediseng di-wheelchair.

Dumela mosuwe, nna ke bona ho le betere hore batjha ba se ke ba iphumana ba ja dithethefatsi. Ekare ho ka ba le lenaneo kapa tsona dipapadi tseo baithuti le batjha ba ka bang le tsona dikolong. Le moo ba dulang teng, ho be le dipapadi tse tla etsang hore di etse hore ba se ke be ba nahana hore ba ka ba je dithethefatsi. Ho hloka matsatsi a mang le a mang, ba dule ba le maphathephathe hore ba se ke ba ba e fihlella kapa kelello tsa bona tsa batla hore di fihlelle mono dithethefatsing.

Ha motho a founile, mme a hloka tshebeletso ya tshohanyetso, empa a sa bue Sesotho. Nna ka bo nna ke nahana hore nka etsa hore ka hobane se re na le theknoloji, technology ya rona, ke e nngwe e bohlale haholo. Nka etsa speaker-a hore ha ntse a bua tje. Ho na le ntho e bitswang AI hore ha ntse a bua jwalo, ke etse hore e hlahise ka Sesotho hore ke kgone hore ke mo utlwe hantle, kapa hona ke kope hona mosebetsing mono. Motho ya tsebang puo eo motho eo a ntseng a hlokang thuso a ntseng a e bua.

Haholo-holo nna ke bona bana ba jang hantle, bao batswadi ba bona ba ba fang ba nang le phepo e nepahetse, empa batswadi ba etsa phoso e ha ba etsa phoso haholo-holo ka hore ba fe bana dijo tse nang le tswekere le mafura. Eleng tsona dijo tse tsang hore ba be le mafu a mangata mmeleng ya bona ebile mafu ano ho se ke wa tsebuwa le hore a thibelwa jwang.

Ntho eo nka qalang ka yona nka etsa bonnete ba hore ho batlwe koloi e tla latela batho meriana, empa pele koloi e ka tsamaya. Batho ba hlokang meriana ba ngole mangolo a meriana eno e ba e hlokahang le mabitso a bona, ebe koloi e tla tsamaya ka mangolo ano e fihle clinic-ing e a hlahise ebe o fuwa motho eno ofuwa meriana a be a tle ka ka ona clinic-ing eno e haufi. A fa batho meriana ya bona ntle le hore ba tsamaye ditsela tse telele.

Lefu la HIV ba sa tshwarwe hantle di-clinic-ing, hobane ba kgethollwa ebile ho bua le bona hampe, e se ka le bona ha se batho kapa bona ha ba na, ha ba na bophelo bo hantle.

Matshwao ao ke a tsebang a lefu la kankere. Ke tseba lefu la kankere la la boko e leng lona le tlo o tlo dula o tshwarwa ke hlooho hangata-ngata e be moriri wa hao o tsamaya o ntse o tswa, o tswa hloohong mo na na ya hao o tswa moriri, moriri wa fela. Le lefu la kankere la matswele o fumana hore matswele a hao ho na le dikotolwana tse ding tse teng ka hare tse tenya. Ke yona matshwao a bontshang hore o na le lefu la matswele le la boko.

Dintho tse ke bonang batho ba sa ba se na botlalo haholo-holo ka tsona ke hore na. Batho ba baholo ba tsofetseng ho bua jwang le bona hore motho a tle a kgone ho utlwana le yena, le hore o qala o reng ho yena hore ho se ke be ha ba le diqabang mabapi le wena le bona.

Kotsi eo e nkileng ka bona ke kotsi ya koloi. Moo koloi, e ileng ya thula ngwana sekolo e le hoseng a ya sekolong. Koloi e na na e ne e tswa moo e tswang. Empa batho ba na no, motho ya na kganna o na bonahala a nwele jwala haholo, a sa shebe melao ya tsela. Ke mono mo a ileng a thula ngwana sekolo ebe e mo otlanya fatshe koloi ena na ya ba bophelo ba hae bo fella hona mono.